Ho etsa ngwana o ithola o ne o na le kgatello ya madi, motho wa teng ka ithola a le kotsing haholo mme le ngwana e ho phahamisa kotsing. Le stroke ho mme ho swa lehlakore a ka ba le bothata ba pelo ho thwe ke heart disease, a ka ba le bothata ba diphiyo. Ngwaneng teng hape motswadi a ka tswala ngwana a seng a hlokahetse kapa a tswale ngwana wa weight e ka tlase ho e batlehang. A ka ba a tswala ngwana hape pele ho nako, ke tsona dikotsi tse a ka nna a kopana le tsona.

Tjhe, motjha a ka ba na le kgetho tse pedi ho ho beha ngwana ono kapa ho montsha. Le teng hona kgethong tseno tse pedi tseo, di ntse di tlo tlameha ho re di kenye motswadi ka hare ho re na motswadi yena o re ba etse jwang. Hobane a ka kgetha ho beha ngwana empa o fumane ho re bothata bo teng ba ho re o batla ho ya sekolong ha hona motho a tlo mo sallang le ngwana. Ke ka hoo ke reng e tlo hloka le motswadi ka hare, mara a ka ba na nna nka fana ka tlhahiso tse pedi ho moithuti ho re, ka ha e ne se ka maikemisetso thje le ho re naheng ya rona ho ntsha mpa ho molaong a ka hla a ikopanya ka nnete.

Ntho ya pele ngwana ngwanana o tlamehile a ithute kapa a rutuwe ho re bashemane ha ba fihle e bile ha ba qetelle. Ke ntho ya pele eo ane ha motho a se a bona ho re yena o utlwa a itokiselleditse ho re o o sa hlile a batla ho robalana, a tsamaye clinic. Ho na le nalete ena e bitswang petogen e motho a ka e hlabang e dule three months mmeleng wa hae kgwedi tse tharo. Ho thibela pelehi kapa motho a sebedisa dikgohlopo ha a ya thobalanong. Ke tsona ntho tsa pele tseo tse motho a ka iketsetsang bobebe ba tsona, ene ke ntho tse bueang le dikolong.

Ke tlo etsa mohlala ha motho a fetetswe ke ngwana, ha ngata rona malapeng re na le batho ba e leng ho re. Ha o ke keng hwa ba na le mosebetsi wa moetlo o etsuwang wa tlhatsuo, ho motho eo. Motho eo ha ebe a fetetswe ke ngwana a na le kgwedi tse tharo mohlomong, ebe mpa e ya tswa. Ho etsahala nthwe jwalo hape, ke ba e ba phetapheto ho yena. Ha ntsa leka feela ho ba na le ngwana o ntse a senyehelwa ho fihlela aba a hlatsuwa, mohlomong ka kgoho. Kgohong moo o tla nkuwa bo di ntho tse tshwanang le bo nyoko madi, a kopanye di kopanywe le moriana o itseng, mpa ho nkuwa kgoho e tshweu. Then hee motho ono a be a futhumalletswa metsi a tshelwe a hlapiswe, a ho buuwe hodima mmele wa hae ho re o hlatsuwa eng. Ho tloswa sefifi sa eng ho yena? Then kamora moo hee o tla thola motho a kgona ho ba na le ngwana.

Bophelo baka bo bile betere haholo ka mora ho thola tsebo e itseng, ka TB le ka HIV. Hobane ho so na le mokgwa o re etsang dintho ka ona o tsebang le ho re na o tlamehile o phele jwang? O o phedisane le batho ba bang ba nang le tshwaetso jwang? Le ho re le wena o itlhokomela jwang hore o seke wa ithola le wena o na le yona tshwaetso. Ho sa kgathalatsehe ho re na ke ya HIV kapa ke ya TB, ke ya TB na. Haholo jwang le ho re na o o o o sirelletsa bana ba hao jwang? So bophelo bo tjhentjhile haholo, ho betere haholo ha o sa na ho re le ha motho a ka ba tsuba, o tla tsubela ka ntle motho a kgutle a tle ka tlung. Hobane akere ke phephetso ena a nang le yona, ba bang ba kgonne ho ho ho tlohella ho hang ho tsuba.

Tjhe, yona re lebohela tjhelete e fuwang batho ba fokolang le bana ka kakaretso, empa nnete ko re fela tjhe ha e lekane yona. E sa lekaneng jwalo o tlo fumana e e fepa batho ha e fepe motho a le mong, e fepa batho mohlomong ba bane ka tlung. Ho fepeng batho bao ba bane ka tlung bano, o thola ho re ba na ba bang ha o na e ba e tholang kapa ha ba na le kene. Ka mantswe a mang tlamehile re reke dijo e kgutle hape, e reke ntho tse tshasang, e reke bo ntho tse hlatswang ka tlung. Jwale ha e anele ho hang nnete fela le ha meriana motho re tseba ho re a ka e fumana clinic-ing ebile ha e rekiswi. Empa ka nako tse ding o thola ho re le yena motho wa rona a fokolang, o hloka ho re a be le transport-o e mong nkang ho tloha hae ho beha moo clinic-ing. Ho hlokahale bo tjhelete tse, tse tshwanang le tsona tseo.

Ho bohlokwa haholo ho re tsa bophelo bo botle di sebedisana mmoho le tsa setso nnete fela. Hobane ho na le ntho tse re ithutang tsona tse ngata mahlakore ka bobedi, hobane peleng ho no ho na le ditlamatlama tse eleng ho re ha di molaong fela batho ba ne ntse ba di sebedisa, ba di sebedisa ka matswalo. Ha jwalo ka lebaka la ho re di kopane di sebedisaneng mmoho, ho se ho na le tse itseng ditlamatlama tse eleng ho re di molaong hona jwale. Ka baka la tshebedisano mmoho le ho kopana ha tsona.